Leyo ayizange indiphathe kakuhle kakhulu ngoba xa amaxabiso ebhasi loo nto ithetha ukuba awusazuba namali eyaneleyo yokwenza ezinye izinto. Ke ngoku yiyo loo nto engazange indonelise okanye engazange ndizive ndonwabile ngokunyuka kweebhasi.

kakhulu xa kumele ndibhatale ii-e-tolls. Ngoba loo nto leyo isityela imali kuba kufanele abantu okanye mna futhi ndikhuphe imali ndithenge ipetroli for imoto le, ndiphinde futhi ndibhatale ii-e-tolls endleleni. Loo nto leyo iyasibulala kakhulu njengabantu abaneemoto.

Umntu phambi koba athathe uhambo kuqala kumele aqinisekise ukuba amaphepha akhe aqondile. Yonke into, amaphepha akhe aqondile. Futhi ajonge nokuthi akaphathi mthwalo ozothi umenzele ingxaki ngaphambili , nokuthi ke uthenga, uthenga itikiti futhi afike ngexesha apho azokhwelela khona ngoba inqwelomoya ayilindi mntu.

Ndingacela ukuba kulungiswe okanye kuqondiswe aba bantu basebenza kwi-customer service. Ngathi aba 'ntu ndingathanda ukuba babe novelano nabantu ngoba ekugqibeleni basebenza ngabantu. Ngoku loo nto ingantle ukuba bangathanda uba novelano basebenzisane kakuhle nabantu, bangaphakathi ngesandla sokunxele.

Andifane ndibe nayo loo nto ikhathazekayo xa ndihamba ngebhayisekile. Kodwa iinto endizibonayo okanye iingozi endizibonayo zisenzeka kukuba ibhayisekile mhlawumbi ingabi nazo ezi zinto kuthiwa zii-brakes. Loo nto iba nzima okanye iba mbi xa uzohamba ngebhayisekile engena-brakes. Kube kakhulu ke kwezi zizawuhamba endleleni yeemoto ngoba phaa kuyenzeka phaa utshayisane nemoto okanye utshayise imoto. Ulimale ke xa kulapho.

Ibalulekile ngoba , isikakhulu xa uselula, ibalulekile ngoba ichaza ukuba uyakwazi, uyakwazi ufunda ngokukhawuleza. Futhi ibonisa ukuba unamava ngale nto yokuqhuba imoto.

Ethelekiswayo kuba inqwelomoya yona iye ikhawuleze ifike apho isingisele khona xa imataniswa nebhasi. Kuba ibhasi ihamba indlela ende umgama omde, ke ngoku loo nto iye ithathe ixesha elide.

Bazame ukujonga, bazame ukujonga indlela yeemoto, isantya ezihamba ngalo, azame usijonga okanye usiqaphela isantya. Abe mehlo mane ngamaxesha onke ngoba into eyenzekayo abanye abaqhubi bezi bhayisekile baye bafake izinto ezindlebeni ngoku bangakwazi ukuva izinto ezenzekayo ecaleni kwabo nasemva kwabo. Ngoku ndiyabacebisa into yoba bangasayenzi loo nto leyo, bahlale befokhase endleleni ukuze yonke into izawuhamba kakuhle, bezokwazi ukuqaphela imithetho yendlela.